Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu ndzi ri ndzexe hikuva loko ndzi tlanga ndzi ri ndzexe ndzi kota ku va ni nkarhi wa kahle ni nga phikizani na vanhu kambe loko ndzi tlanga ni vanhu swi endla leswaku hi phikizana.

Swi kahle leswaku vana va nga humi va tshama va ti tikhompyuta ta vona hi ku leswi endla leswaku va dyondza swo tala kambe loko va tlanga na vana van'wani ehandle va nga ha dyondza e mikhuva ya ku a yi kahle.

Ndzi tsakela mitlangu ya le handle hi ku mitlangu ya le handle yi tele swinene ku ni bolo ya milenge ku ni bolo ya mavoko ku katsa ni swo hambanahambana leswi vantshwa va swi tlangaka.

Mitlangu leyi ni nga yi bumabumeliki ya le ka inthanete i mitlangu leyi hlohlotelaka madzolonga vugevenga ni ku ka vanhu va nga ti khomi kahle.

Khombo ra ku tlanga mitlangu hi cellphone swi nga ha endla leswaku cellphone yi nga ha tirhi kahle kumbe yi hatla yi onhaka hikokwalaho ko tshama yi tlangatlangiwa kumbe yi freezer.

E mitlangu leyi pfunaka e vana leswaku va kota ku va lava hlayaka kahle kumbe va kota ku tsala kahle hambi ku ri ku va lava hundziselaka ya ririmi ku ya ka ririmi rin'wana.

I mitlangu ya ma-Forex ma-Betway na yin'wana na yin'wana yo tala so mitlangu yeleyo yi tlangiwa hi ku va la ku fakiwaka mali leswaku u ta va lowu kumaka mali leyi engetelekeke.

I ntlangu wa bolo laha u download-aka e vatlangi lava va matikweni ya le handle so u va lowu tlangaka hi foni ya wena u nge hi loko na wena u ri kokwalahaya ka game ya kona.

Mitlangu ya vana hikanene ya ri koka e rinoko loko yi ri na tinsimu tinsimu letiya ti endla leswaku vana va yi tsakela swinene na ku hi xitalo vana va dyondza hi ku twa so loko va twa tinsimu letiya va va lava swi tsakelaka swinene.

Xo sungula a ti lulamisela hi swiambalo ku fanele ku va ni swiambalo leswi fanekeleke na tintangu to tlanga hi tona ku katsa a tlhela a endla ni vutiolori lebyi nga ta n'wi pfuna leswaku a kota ku ya tlanga kahle.

Hi rimbewu ra vana va xinuna va swi rhandzi ku tlanga ngopfu hi timavuri naswona swi ni dyondzo eka vana leswaku va kota eku focus-a ngopfu eka leswi va swi endlaka.

Mitlangu ya khale a yi dyondzisa swinene ku hambana ni mitlangu leyi sweswi vana va koho va nga ha dyondziki nchumu hi xitalo vana va manguva lawa a va ha swi lavi ku va lava dyondzaka va lava ku tshama va ri karhi va va ri busy na inthanete ti-TV kumbe tikhompyuta kambe ya khale a ku ri hava swilo sweswo a ko tlangiwa ntsena ku nga tirhisiwi thekinoloji.

I garingeto wa kokwana Xintangu kokwani Xintangu a ri ni vana va ku talo lava a va tshame exintangwini so a va lava tshamaka a va phamela vuswa loko va dya va nga xurhi va ri kokwana wa Xintangu a va ba swinene a va komba ku .

A ndzi tsaka swinene loko kokwana a garingeta e migaringeto a hi tsaka swinene na ku va a yi endla leswi swa ku hi nga borheki so migaringeto lowu a ni wu rhandza swinene i wa n'wamfenha.

A wu fanele u nga yi pfuli leswiya ku tlangiwaka hi swona swa muravarava hambi ku ri va ku ri ku va u hlometelaka a wu fanelanga u va lowu swi hlometelaka.

Ntlangu wa ncuva wu rhandziwa ngopfu hi vavanuna naswona dyondzo ya kona a ku ri ku va ni ku pfuna ka vavanuna leswaku va ti kuma va ri busy kumbe va tiva eku hlaya naswona milawu ya koho leri a yi ri kona eka ncuva a wu fanele u nga kanganyisi vanhu.

A ndzi ta va byela e ntsheketo wa n'wabayizani bayizani loyi loko a ri ni vana a kotaka ku va loyi a khatalelaka e vana va yehe kahle a va hlayisa eka swilo leswi nga ha mu yivelaka vana va yena so dyondzo leyi nga kona eka ntsheketo lowu i ku loko u ri mutswari u fanele u va la u khatalelaka e vana va wena u va hlayisa hi ndlela leyinene.

Va endlela leswaku miehleketo ya vona yi dzika ka leswinene ku nga ri eka leswo biha ntsena hambi va fane va va lava dyondzaka e dyondzo yo karhi leyi va nga ta kula va yi tiva evuton'wini bya vona va tlhela va hanya hi yona.

I xivuriso lexi ngo ndlopfu a yi fi hi rimbambu rin'we leswi vulaka leswaku loko munhu o humelela hi makhombo ya ku tala a nga fanelanga a va loyi a helaka e matimba hikokwalaho ka wona kambe i fane a va yelweyo a yaka emahlweni na vutomi.

Lava va faneke va hlayisa e mitsheketo ya Xitsonga hi hina Matsonga leswaku hi ta kota ku va lava hi bulelaka vana va hina lava ha taka ku katsa ni vatukulu ni vatukuluxinguwe so hi fanele hi yi hlayisa leswaku hi nga lovi va na vona va ta kota ku twa hi ta mitsheketo leyi.

A va tlanga mitlangu ya nketo nketo laha ku fakiwaka e swiribyana e e e laha ku nga ceriwa e mugodi se ku khomiwa e xiribyana xin'we ku tlangiwa hi xona u khipha hi rin'we rin'we loko wo khipha ya ku tala a wu va lweyi u biwaka.

I mitlangu ya bolo vanhwanyana ni vafana va ti khipha busy hikuva lava va tlangaka e mitlangu leyi kungari ku va loku khipiwaka mali kambe ku ri mhaka ya ku hungasa.